Ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa data di ama batlhoka tiro ka tsela e e sa , ka gonne batho ba le bantsi bao ba tlhokang ditiro ga ba kgone go reka data, gore batle ba kgone go batla ditiro ka megala ya bone ya letheka.

Nna ke dirisa data go tsena mo inthanete le go tsena mo mafaratlhatlheng, mme data e ke e rekang, ke reka di-megabyte di le makgolo a matlhano letsatsi le lengwe le le lengwe, mme ke le reka masome a di ranta.

Tlhwatlhwa ya data eo ke rekileng mo kgweding e e fitileng, ke ka tswa ke rekile data e e fetang makgolo a mabedi a di ranta, mme ke e dirisitse lobaka la kgwedi yotlhe. Mme fa motho a batla go reka data, o tshwanetse gore a lebelele ditlhwatlhwa tsa data mo megaleng e mengwe.

Data e nka itumelelang ke data ya di-gig-e di le lekgolo. E nka e dirisang kgwedi yotlhe, mme ke ka rata fa e ka tsena ka letsatsi lengwe le lengwe la ntlha la kgwedi.

Madirelo a a ka tswelwang mosola thata ke kgatelopele eno ke madirelo a tshwana le dikolo tse di golwana, tseo di dirisang inthanete gore bana ba tle ba rutiwe le gore ba tle ba kwale ditiro tsa bone tsa sekolo.

Ke ka mo rotloetsa gore o tshwanetse go reka data ya mogala o a o dirisang, mme a e tsenye mo mogaleng wa gagwe. O tla tlhopa gore ke data ya mofuta mang eo a e batlang le go e dirisa.

Fa data ya me e fela pele ga nako, ga ke na tshwetso e nngwe e nka e tsayang, mme ke gone fela gore ke reke data e nngwe gape, mme go netefatsa gore data ya me e bolokegile. Ke gore ke tshwanetse go e dirisetsa dilo tse di botlhokwa, mme ke fokotse go e dirisa mo mafaratlhatlheng.

Ke rata gore fa ke ya kwa lebenkeleng, ke reke mowa, mme ke o fetolele gore go nne data, ka gonne ke yone tsela eo ke kgonang go somarela ka yone eo.

Ee, ke kgona go aroganya data ya me le tsala ya me gore a tle a romele kopo ya tiro ka email. Fa a sena data, mme gore ke mo aroganye, ke tshwanetse go bula karolo o ke aroganyang data ka yone, mme ke boe ke mofe le yone ke mofe marama, gore a tle a kgone go tsena ka data ya me.

Go tlile go nna le diphetogo tse dintsi thata mo tirisong ya data. Data e tlile go nna tlhotlhwa godimo mo isagong, mme ke bona gore batho ba le bantsi ba tlile go feleletsa ba dirisa thulaganyo tse di sa lekanyediweng tsa data go nna selo modiro.

Ee, tiriso ya megala e e botlhajana e siame. Go ka dirisiwa ke baithuti ka gonne baithuti ba kgona go tsena mo inthaneteng. Fa ba sa tlhaloganye selo, ba kgona go tsena le mo YouTube gore ba batle ba kgone go bona dingwe tsa dilo tsa dirutwa tsa bone tse e leng gore ba ka di tlhaloganya botoka.

Thekenoloji e e tswelelang go tlhabologa jaaka AI e ama dithuto tsa ditheo tse di golwane ka tsela e e sa siamang, ka gonne bangwe ba barutwana ba feleletsa ba sa dire ditiro tsa bona tsa sekolo, ba neela AI gore e ba direle tiro tsa sekolo.

Thekenoloji e tsweletse go ka tlhabologa, mme nngwe ya dilo tse di ntsietsang ka thekenoloji ke modirisi ono o mošwa wa AI. Go dumelwa gore mo isagong batho ba le bantsi ba tlile go felelwa ke mebereko ka lebaka la gore AI e tlile go tsena mo tirisong mme e thuse ka ka bonakonyana, mme batho ba le bantsi ba tlile go feleletsa ba felelwa ke ditiro. Ka jalo, ga ke bone e le kakanyo e e siameng gore AI e tsenngwe mo tirisong, le fa e nonofile.

Thekenoloji e a gola, mme botlhale jwa maitirelo ke gore e nolofaletsa botshelo, ka gonne di dirisiwa di le dintsi tsa thekenoloji tse e leng gore ke gone di tlhamiwang mo sejwale-jwaleng, di re nolofaletsa botshelo.